Xa unengenelo enintsi kakhulu, kakhulu, kakhulu kuba kaloku umculo ngamnye ubhatalelwa ngokwezaa webhusayithi nganye, ngokwehlobo ekumanyelwe ngazo umculo wakhe. Uba zizonke ezi webhusayithi zomculo ziyi-fifteen naye umculi lowo uzobhatalwa zezaa webhusayithi ziyi-fifteen ngokushiyanayo, ngokuba umculo wakhe umanyelwe kangakanani kuzo zonke, nganye nganye. Loo nto imenza uba umntu abe noko ngoku abe nesanxa esinintsi semali ayenzayo kunangaphambili, phambi koba zibe khona ezi webhusayithi.

Mna ngokunokwam zange ndakhe ndasifumana eso sehlo soxhatshazwa kwi-intanethi. Kodwa sona ndiyasazi uba sisehlo esikhoyo and sisehlo esifuna uphakanyiselwa amehlo, kuba sinemiphumela emibi kakhulu, sinemiphumela emibi kakhulu. Kule nyanga iphelileyo bekukho esi sehlo besisandawukwenzeka esifana , into umntu kuhlekiswe ngaye kwi-intanethi. Omnye umntana, omnye umntana kuthe kanti loo nto ayimphathanga kakuhle, waphela ezithatha apha kulo mhlaba.

Abo ngabantu abangazithandiyo bona buqu. Abantu abangazithandiyo, abangalaziyo uthando yinto ethini. Kuba ayikho into ekwenza uhlekise ngomnye umntana kwiinkundla zoncokola, ayikho tu. Qha kungazithandi kwa wena, ngoku xa , xa ungazithandi wena awucingi ukwazi umthanda umntu olandelayo.

Owu amashishini amaphephandaba ubuqu, hayi achaphazeleke kakubi kakhulu. Kubi , sekulixesha ngoku echaphazeleka kakubi ngeli hlobo, kuba akasekho umntu ofunda amaphepha ngoku, akasekho tu. Yonke into ngoku siyifumana kuGoogle, siyifumana kooFacebook, siyifumana kwezi, kulaa, kwezi webhusayithi. Amaphepha yho hayi awasafundwa. Ngoku oosomashishini bamaphepha amaphephandaba, owu achaphazeleke kakubi. Inoba amashishini ayatshona ngoku, ayavalwa.

Ndingayithengela intombi yam ifowuni nangona ineminyaka esibhozo, kodwa izoba nexesha locofa ifowuni ibe nexesha lokujongana iincwadi zayo zesikolo. Futhi naloo fowuni yayo ndizobe ndiyifake, ikhona into ekuthiwa ngokwesiNgesi yi-parental control, iphathwe ndim mna mzali womntana. Ibe ndim okwazi ubona iinto akwazi uzibona neento fanelanga ukuba uyazibona ndizenze uba angakwazi uzibona. Ngelo hlobo noko uzokhuseleka abe engaphoswa lutshintsho lweteknoloji elutshintshwa imihla nemihla. Kuba aba bantu baphila, siphila kwimihla yetshintsho lweteknoloji, funeke bayazi, singabavaleli ngaphandle ukuba bangazifumani iifowuni kuba isengabantwana.

Into yokuqala esinoyenza kungafuneka sicuthe ixesha esilihlala kwi-social media, futhi sizame ukwenza izinto esasizithanda sobabini, sizame ukubuyisa ezaa nto sasizithanda sobabini. Sizame neento ezintsha mani, iinto ekudala sasirhalela uzenza singade sifumane ithuba lozenza. Ngoku mhlawumbi loo nto ingayiyo into esenza siphinde sisondelelane njengasekuqaleni.

Hayi, mna zange ndancedwa ngumntu ngenxa yosebenzisa iWi-Fi yasimahla kwindawo kawonkewonke. Kum zange yandahlela loo nto.

Iyho inengenelo enkulu kakhulu kuba kaloku ngoku asisabhali leta sogqiba simincele ukuba ze ifike kwangethuba, uba ujonge umntu azayifumana kwangethuba okanye ayifumane kwa uyifumana le leta uyibhalileyo, uyikhuphele imali uba izifumane neezitampu. Ngoku ubhala imeseyiji kwifowuni yakho qhofo, qhofo, qhofo, ucofe uba mayithumele, ifika ngoku emntwini, nomntu sekuphendula ngoku ngoku, sekuphendula ngoku ngoku. Yewo yatshintsha kakhulu and inengenelo eninzi.